Ukugcina izindwangu zoboya ngendlela efanele kubalulekile ukuze kuzivikela emonakalweni webhu. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuhlanza izingubo zakho zoboya kahle ngaphambi kokuba uzigcine. Njengoba amabhu akhangwa ukungcola, umjuluko nezinsalela zokudla. Sebenzisa iziqukathi ezigangeni moya noma izikhwama zezingubo eziphefumulayo ukuze uvikele izinto zakho. Futhi uzigcine ezindaweni ezipholile, ezomile ukuze ugweme ukuheha amabhu. Ukwengeza izinto zokuxosha zemvelo njengama bhulokhu omsendari, amasaka elavenda noma amakhambi omisiwe. Nakho kungasiza ekuvimbeleni amabhu ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali anokhahla.

Abalimi banganciphisa ukusetshenziswa kwamandla lapho beqandisa noma befaka ukudla emathinini ngokusebenzisa amasu ahlukahlukene. Ukucutshungulwa kweqoqo, ukusebenzisa okokonga amandla kanye nokuthuthukisa isitoreji sefriji. Konke kungaba nomthelela ekongeni amandla. Ukwengeza, ukucabangela imithombo yamandla elanga noma evuseselekayo, ukusebenzisa ama-system okubuyisela ukushisa. Nokusebenzisa izindlela zokukhenisa ezonga amandla, nakho kungasiza ekunciphiseni ukusetshenziswa kwamandla. Ukugcinwa njalo kwezinto zokusebenza nokucabangela izinsiza eziphathwayo noma zokusetshenziswa okwabelana ngazo zokunqandisa. Nokufaka amathini kungase kunciphise ukusetshenziswa kwamandla. Ekugcineni kwehlise umthelela wemvelo kanye nezindleko zamandla.

Ezindaweni zasemaphandleni, ukundlulisela ulwazi lokulima esizukulwaneni esisha kubalulekile. Ekuqhubekiseni amasiko nokuqinisekisa ukuqhubeka kwamapulazi emindenini. Lolu lwazi lwabiwa ngokuqeqeshelwa umsebenzi, okungahleleki, izinhlelo zokufundisa, ukuhlela, ukulandelana kwamapulazi omndeni. Izinhlelo ezisekelu umphakathi, ukuxoxa izindaba, kanye nemfundo nokuqeqeshwa okusemthethweni. Isibonelo, amapulazi omndeni angase abe izinsuku zokulima ukuze amalungu omndeni amancane afunde kubalimi abanolwazi. Kuyilapho imiphakathi yasemaphandleni ingase isungule izinhlelo zokufundisa. Noma inikeze ama-workshop, nokuqeqeshwa mayelana nemikhuba yokulima esimeme. Ngokundlulisela ulwazi lokulima, imiphakathi yasemaphandleni ingagcina amasiko ezolimo futhi iqinisekise ukusimama kwesikhathi eside kwamapulazi omndeni.

Ngingathanda kakhulu ukuthenga utamatisi nqo kumlimi wangakithi. Kukhona okuthize ngokulima utamatisi onamanzi ovuthiwe. Ngiyathanda-ke ukuwusebenzisa utamatisi kumasaladi, amasoso, namasemishi futhi ngiyayazisa indlela aguquguquka ngayo.

Njengesazi sezitshalo ngingezwa injabulo enkulu lapho ngithole uhlobo olusha lwesitshalo esifakwe impova yomoya. Inhliziyo yami izogijima ngaqoqa ngokucophelela amasampula, ngithatha ngihlanganisa eyinqayizivele yezici. Ukuma kwamaqabunga, umbala weziqu kanye nesakhiwo sezimbali. Kwakuyisikhathi somangalo okumsulwa, isikhumbuzo senkimbinkimbi esabekayo kanye nokuhlukahlukana kwempilo emhlabeni. Futhi ngezwa umuzwa ojulile wokuxhumana nomhlaba, izitshalo kanye namakhulu eminyaka. Ochwepheshe bezitshalo ababefike ngaphambi kwami.

Ukutshala umoba kungaba nemithelela emihle nemibi, ikakhulukazi ezindaweni lapho amanzi eyindlala khona. Ngakolunye uhlangothi, ukutshalwa komoba kungangenisa imali eningi kubalimi nasemphakathini yendawo. Kudala amathuba omsebenzi, kufake isandla ekuvikeleni kokudla namandla. Koda-ke futhi kubangela ubungozi obukhulu okuhlanganisa ukuwohloka kwamanzi, ukucekelwa phansi kwenhlabathi. Imithelela yemvelo kanye nemithelela yomphakathi, njengokuxoshwa komphakathi yendawo kanye nokuxhashazwa kwabasebenzi.

Bakhona engibaziyo abafuye izinkukhu. Iy'nkinga abavamise ukubhekana nazo ukulawulwa kwezifo, ukuvikela nokwelapha ukuqubuka kwezifo. Kanye nokuqinisekisa ukuthi izinkukhu zithola ukudla okunomsoco, okuhlangabezana nezidingo zazo zokudla okunomsoco. Ukwengeza, nokunikeza indawo eyanele ukuze izinkukhu zikwazi ukuhambahamba kanye nezindlu ezanele. Kungaba yiyo into ekhohlisayo, ikakhulukazi endaweni zasemadolobheni, futhi nemithethonqubo yokuqondisa. Kanye nemithetho elawula ukufuywa kwezinkukhu, kuyindida futhi kuba nemncele.

Ijazi lesikhumba likamkhulu wami linendawo ekhethekile enhlizweni yami. Futhi yindaba athanda ukwabelana ngayo nomndeni wethu. Ibhantshi walinikwa uyise walithola njengesipho kumfowabo, umshayeli wendiza empini yezwe. Umkhulu wami ibhantshi limelele ukuxhumana nomlando wamagugu omndeni wakhe. Elisebenzisa njengesixhumanisi esibonakalayo sesikhathi sakhe esindlule kanye nesikhumbuzo sezindaba nezindinganiso ezidluliselwe emndenini yethu.

Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi intsha eningi ibuyele ezindaweni zasemakhaya, iqale ukulima eminyakeni eyishumi ezayo. Kunentshisekelo ekhulayo yokuphila okusimeme, ukunakekelwa kwemvelo kanye nezinhlelo zokudla zasezindaweni. Ezingadonsela, intsha ekulimeni njengomsebenzi. Ukwengeza, izindawo eziningi zasemaphandleni zibhekene nemizamo yokuvuselele ngokutshala kwezimali kungqalasizinda. Imfundo nokunakekelwa kwezempilo okuzenza zibe yindawo ezikhangayo zokuhlala nokusebenza.